Ewe, ibinzana elithi rainbow nation mna ngokunokwam ndingalucacisa ngokuthi, iintlanga ngeentlanga zonke, ntlobo zonke zabantu zidibene ndaweninye zingumntu omnye okhona apha eMzantsi Afrika. Awungabikho ucalucalulo njengakudala.

Ewe, mna umculo wesiNtu ndiwuthanda kakhulu kuba undivuselela apho ndivela khona ndingumntu omnyama. Undikhumbuza imvelaphi yam kwaye uyanceda kumaciko akhoyo. Uhlale usendleleni oyiyo ungatshintshi kuba kukhona izinto zangoku isimanjemanje.

Ewe, ilobola ibalulekile kuba ikhupha, igcina amasiko wethu ephila. Kwaye loo nto yakha ubudlelwane obuliqilima phakathi komfazi nendoda yakhe kunye neentsapho zabo.

Ewe, ndingatsho ndithi kukuba ngoku kule mihla siphila kuyo ifeshini yinto ethandwa mntu wonke. Kodwa ke loo nto ayithi masilibale izinto zakudala ebesizinxiba. Kufuneka udibanise uhombise ukuze kuphume le feshini ikhoyo yesimanjemanje, kodwa ke loo nto ayithi masilahle izinto zethu zakudala esasiqhuba ngazo.

Ewe, ndingatsho ndithi kukhona okusisongelo kolwimi kuba abantwana abakhona ngoku bathetha ulwimi lwesiNgesi, ulwimi lwabo abaluncele ebeleni abasaluthethi ntlobo. Kukuba unintsi lwabo bakhulela ezidolophini, apho bahlala nabelungu abanye. Kodwa ke loo nto leyo ifuna icandelo lezemfundo likwazi ukuba umntu ontsundu ungaphelwa , ulwimi lwethu luhlale lukhona ezikolweni njalo.

Ewe ntombi, ndingatsho ndithi ukutya kwam endikuthanda kakhulu ngumqa. Kulapho uthatha ithanga ulinqunqe embizeni. Lithi lakuvuthwa lithambe, uthele umgubo ogutywe phantsi elityeni, wombona. Emveni kwexesha uthelile umgubo, ubonde ngobondo, uphini, utsalise ukutya kudeske kubhadle. Nako ke wam ukutya endandikuthanda kakhulu, ndisakuthanda nditsho nangoku.

Ewe, sibakhona kona umehluko, kodwa ke ngoku ngokwale mihla ikhona ngoku siphila kuyo awubikho umehluko njengasemandulo. Emandulo umfazi onomntwana otshatileyo wayexakatha afake iqhiya egxalabeni, kodwa ke ngoku elo siko elo ndilibona ingathi liyatshabalala.